Meroho eo re e jalang e monate ho feta eo re e rekang shopong. Meroho e jetsweng ha e tshelwe ka manyolo kapa dipeiti hore etle e hole ka pele. Ho tshwana le meroho ya di shopong.

Ho etsa hore polasi ya hao e tsamaye ka mananeo, o etse bonnete ba hore o hlokomela dijalo tsa hao ha mmoho le di phoofolo. O nwesetse dijalo ka nepo mme o fepe diphoofolo dijo tse lekaneng. O dihlahlobe ho qoba dikokwanahloko.

Ho lema ho ka o thusa ka tse ngata ha o se o hodile. Moruo wa naha o putlame. Dijo tse matlafatsang mmele tse kang ditholwana le meroho di tloba thekong e ho hodimo. Empa ha o tseba ho lema, o tla itjalla tsona ntle le tjhelete e ngata. E bile o ka iphumana o entse tjhelete ka ho rekisa meroho eo jareteng ya hao.

Nka kgetha bophelo ba hokga meroho le di tholwana jareteng. Hobane ke tla be ke ja dijo tse ntlafetseng e bile ke boloka le tjhelete.

Tjhe, ha ke nahane hore ntho ena e tla sebetsa. Batho ba setjhaba ha ba na tsebo ka ho sebetsa ka polasi e kgolo e bile ho tlo hlokahala disebediswa tse kgolo hore ba tle ba tsamaise temo hantle e leng dintho tseo ba sokang ba di sebedisa.

Ntho e ka etsang hore ke seke ka bula polasi ya dikgoho ke hore e tlo hloka nako ya ho hlwekisa. Mathata ao nka kopanang le ona ke hore ha nka dieha ho hlwekisa, dikgoho tsaka di ka kenelwa ke di kokwanahloko e be dias hwa.

Batho bao ba nkileng dipolasi tsa batho ka bomenemene ba tshwanetse ba qoswe. Dipolasi tseo di fuwe batho ba setjhaba ba leme, mme ba une ho tsona.

Dumelang baholo baka ke kopa ho le botsa dipotso ka dijalo. Mekgwa ya ho lema ke efeng? Ho bohlokwa ha kae hoba le kutlwisiso e pharalletseng ya mefuta e fapaneng ya dijalo? Ke mafu a feng a ka bang teng? Ke difeng ditsela tsa ho thibela mafu? Hape ke kopa le mphe mekgwa ya ho boloka metsi hantle.

Ee, ke ile ka jala meroho e bile ke ntse ke jala meroho jareteng. Ho latela moruo wa naha kajeno ho bohlokwa hore motho o ithute ho jala meroho jareteng ya hao. Hore otle o bolokele le tjhelete.

Ke ho kotula poone ka letsoho la hao leo o dulang le sebedisa. Ho hula le ho sotha, mme o be o tshela poone ya hao ka hara tonka. Ha o sa sebedise motjhini.

Dumelang basebeletsi ba ka. Ke batla ho bua ka bokamoso ba lona kajeno lena. Kea bona hore le matjato e bile le sebetsa ka thata. Bophelong ke kgolwa hore thuto ke senotlolo sa mamati ohle. E bile nka thabela ho le bona le kgutletse sekolong le sebetsa ka thata jwalo ka ha le sebetsa polasing ena ya ka.

Bo rapolasi ba nang le naha e nyane ba tobane le mathata a tjhelete. Mabenkele a mangata a kgetha ho reka meroho ya bona polasing tse kgolo, ebile bo brapolasi bana ba nang le mesebetsi e mengata ya ho jala ka ha ba sena disebediswa.

Ke hobane pone e tswang masimong e ntlafetse.

Motho aka sebedisa jeme ka ho etlotsa borothong kapa ae sebedisa ka ho baka dikuku.

Ho jala mokopu waka ke tla tjhepha, ke tjhepe mekoti, mme ke kenye dithotsa tsa mekopu yaka. Ha ke qeta beke kupetsa ka mobu, mme be ke nwesetsa.

Ho etsa dirapa tsa hao. O itjalle meroho, ho bohlokwa moruo wa naha kajeko or phahame. Ha o na le dijalo tsa hao, o ka boloka tjhelete haholo.

Nka eletsa malome hore a ya lefapheng la Home Affairs.

AI e ka sebediswa ho sheba hore mobu o hantle hore meroho e jwale neng. Ebile e ka sebediswa ho sheba hore dimela di tla kotulwa neng.

Mongaka rea leboha ka ho refa poleke ya ho robala. E fela maemo a teng ha thabiso ho hang. Difenstere di ptjhatlehile. Moya wa kena bosiu. Ha ele lemati lona hale notlelehe ho hang. Re ka thabela ha o ka re lokisetsa poleke e ngwe.

Ee mo ke dulang teng. Hona le bo rapolasi ba fapaneng ba rekisang meroho ya bona ka ho fapana.

Kgotsong batho ba baholo. Rea le hloka hore le re thuse ka temo hoba mehla e fetohile. Hona jwale hona le mabenkele mo re ka kgonang ho reka dijo. Empa ho lona mehleng ya kgale ne le tshwanetse le hore le temong le lo tseba ho jala. Rea le hloka hore le rona re tle re kgone ho itjalla re boloke tjhelete tsa rona.

Ke ntho e lokileng haeba ho etswa ka tlhokomelo le hlahlobo e nepahetseng. Sena se tla fokotsa mafu a ditshila ebile tikoloho e kaba e hlwekileng. Ka ha phetoho ya lefutso e ka thusa ho fokotsa di-chemical tse kotsi.

Kgotsong, ke founile ho tla tletleba ka mo dipolasing tse ding basebeletsi ba teng ba sa fumaneng nako ya bona ya ho phomola. Ba sebetsa ka thata ho tloha hoseng. Ha ba fumane phomolo ya ho ya dijong. Mme rapolasi oo wa moo, ha ba fe le nako ya bona ya hore ba ikhutse.

Dumela ntate. Ke kopa o nkadime dipere tsa hao hosane. Ke tlo di sebedisa bakeng sa di papadi moketeng wa thabo o tshwarelwang moreneng. Ke tla etsa bonnete ba hore ke di sebedisa ka tlhokomelo di hlwekile le hore di fepuwe. Ke tla thabela ho utlwa karabo ya hao ka kopo ena ya ka.

Rapolasi hona le mathata ao re kopaneng le ona ha re ne kotula poone. Mafu le dikokwanahloko. Mafu ana a etsa hore e seke ya ba boleng bo bo botle ho lokisa taba ena keo kgothalletsa hore o hlohobe poone ka ho kgetheha. Ho thibela hoba le dikokwanahloko kapa mafu ka ho sebedisa mekgwa ya tlhao.

Ho ya ka pono ya ka, batjha ha bana thahasello ya temo hobane ha bana kutlwisiso e tebileng ya hore ho sebetsa polasing ho kaba molemo jwang. Ebile ba bona temo e le mosebetsi o mongata o hlokang mamello.

Ke tla mema basebetsi ka ho fela ka kantorong ya ka, ke buisane le bona ka ho ba hlalosetsa hore ke eng e ba thibetseng ho fumana tjhelete e lekaneng. Ke tla hlalosa maemo a ditjhelete le sebopeho sa kgwebo. Ke tla ba bontsha hore ke na le boikarabelo ba ho fana ka tharollo bakeng sa ho lefa ka nepo.

Ke ntho e ntle hobane diroboto di na le tsebo le tlhahiso e phahameng. Di fokotsa mosebetsi o matla ebile di boloka nako le tjhelete.

Ntho tse ka etsang hore re se ikgantshe ka sena ke tlhokahalo ya ho jala di mela ka bongata. Dimela tse ngata tsa meriyana di hloka tlhokomelo e kgethehileng jwalo ka mefuta e fapaneng ya mobu, tlhokomelo ya metsi le maemo a phepo ya dijalo ha mmoho le maemo a temo le dikotsi tsa tikoloho.

Ke tla ba botsa hore na ba tseba mefuta e feng ea dijalo tseo baneng ba di sebedisa bakeng sa ho phekola mafu. Mme ke ba botse hore na bana ba di sebedisa jwang. Ke tla boloka tsebo ena mme ke e arolele batho ba bang. Ho thusa ho eketsa kutlwisiso ka dikahare tsa dijalo tse ka sebediswang ho phekola mafu.